metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya se ileketeroniki go ka ntshe motshameko o le o itlosa bodutu. Ka nako go thusa thata le go phothulola mmele, go sedila mmele kapa go ithuta le go tokafatsa mmele wa gago le go ntsha bodutu thata.

Motshameko o mošwa o ka go tsenelelang o nang le kgatlhiso ke mofuta go tshwana le bolo ya basetsana kgotsa basimane, bolo ya matsogo, tennis ball, volleyball, kgotsa table tennis, le go taboga, go swim-a le cricket.

Metshameko tsa dieleketeroniki di lebagane thata le monagano le tirisano ya matsogo a gago le kakanyo ya gago. Di farologana thata le metshameko e e leng gore ya bogologolo ga go tlhokege gore o dirise mmele wa gago otlhe go tshameka metshameko ya gompieno e e tumileng.

Se ke se ratang thata ke metshameko ya se ileketeroniki kgotsa ya mogala, ke metshameko ya technology, ke metshameko ya ball-o ya basetsana kgotsa basimane, gonne e etsa phapang mo tlhaloganyong ya gago thata.

Go tlhokega smartphone, data, le nako ya gago, le kitso ya gore o tshameka yang mo mo inthaneteng. Metshameko ya go tshwana le kgwele ya dinao, kgwele ya matsogo ya basetsana kgotsa basimane, rugby kgotsa tenese le volleyball-o.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka go ama ka go tsaya nako ya gago e ntsi. E ka go ama ka go fetsa data ya gago, e ka go ama ka go lematsa dilo tse di botlhokwa tse o tshwanetseng go di dire kgotsa ya go jela le tšhelete. Metshameko yaka e ke e ratang mo inthaneteng ke kgwele ya basetsana, ya matsogo ya volleyball.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data gore e dire, mme ga o sena data o ka se kgone go tshameka. O tlhoka smartphone, o tlhoka data, o tlhoka le nako le tšhelete gore o kgona go betšha.

Mabaka a dirang gore batho ba tshameke metshameko ya inthanete bosigo ke mabaka data kgotsa mabaka gore bosigo ba na le nako e ntsi go feta motshegare. Mme fa data e ka fela gongwe, o sa ya tlhwatlhwa ya kwa godimo, o ka kgona re ka ya maitseboa. E o tla e dirisang nakwana eo fela, kgotsa o ka dirisa Wi-Fi go tshameka kgotsa fibre go tshameka fela bosigo.

Metshameko ya mo inthaneteng e bonako go na le metshameko ya bogologolo, e na le nako tse di farologaneng. O kgona go itlhopela gore wena ke metshameko e feng o e ratang mo inthaneteng. O kgona go tshameka fela e o e ratang. Metshameko ya nou ga e tswane le ya bogologolo. E ne se yo bogologolo ka ntlha gore ne go sena kitso e ntsi ka intanete kgotsa ka data bogologolo.